Nna ke itse fela gore ko masimong batho ba amogela ka go selekane ka gore le maemo a bone a go bereka ga a lekane. Gantsi go na le batho bantsho le batho basweu, mme gantsi ko masimong basweu ba gola go feta batho bantsho. Go nne le basadi le banna, ke nagana gore banna ba amogela go feta basadi.

Nna ke akanya gore mmuso, o tshwanetse go abela basadi mafatshe, o ba rotloetse go ithuta ka temothuo, mme ebile fela mmuso o sa kgetholole go ya ka dingwaga.

Ditshingwana tse di emeng di tshwanetse gore di abelwe batho gore di kgona go jadiwa le metsi a kgona go abelwa mo go one ditshenyi tseo maungo kapa merogo e kgone go gola. E tlogelwe go fiwa batho ba poraefete, e fiwe mang kapa mang o nang le kgatlhegelo ya go nna le temothuo.

Go o lebeletse mmu wa gago, mmu wa gago ka nna montsho kapa mosetlhanyana, le boleng ba mmu wa gago le botlhofo ba teng, le gore o ka kgona go epa wa epega na.

Botlhokwa ba go sireletsa dikgoro tsa polase ke gore batho ba seke ba tsena ba iketsetsa fela ba utswa dilo ka mogare ga polase, ba utswa bolemi, ba utswa dirui tsa lona. Tshwanetse le hireleng batho ba ba tlhokomelang, letsatsi lo lotlhe, bosigo le motshegare. Go botlhokwa tota gore polase e nne e tlhokomelesegile ka dinako tso tsotlhe.

Go ya ka nna, nna nka tlhopha go tlhopha khabitšhe, fa khabitšhe e tlhoka di ura di le thataro gore e nne mo letsatsing, mme fela nka rata go tshwaela gore khebitšhe e ka jalwa ka dinako tsa selemo. Mo selemong, ka gore e tlhoka letsatsi tota, ge e le gore ke mariga khebitšhe o ka jala ka bo kgwedi ya mopitlwe le moranang. Mme fela nna ke rata go jala ka selemo. Mme khabitšhe e tsaya matsatsi a le some supa go ya ko matsatsi a le lekgolo gore o ka kgona go e kotulwa, o kgone go e ja.

Go dira bojalwa jwa setso ga go bonolo mme fela o tshwanetse o dirise mabele, mabele wa tsaya wa bidisa ka metsi a bolelo, wa beya go se nnyane, ga fetsa go bela wa tsamaya o apaya serobe ko ntle. Ga o fetsa o apaya serobe ko ntle, o tla bo o simolola gape serobe ge se butswa o se tlhotlha, ga o fetsa go se tlhotlha o sa arogana le dipeo tsa mabele, o se beya ko sekolong ga fetsa go se beya ko sekotlolong o se tshela metsi a bothito gape o se tlhotlha-o se tlhotlha-o se tlhotlha ga o fetsa go se tlhotlha o se beela ko thoko o se khurumetsa ka lesela le polasitiki gore se kgone go bela ka bonako. Bojalwa ba mabele kapa ba setso bo tsaya letsatsi gore bo bele.

Mo metlheng e pele temothuo e ne e bereka ka dikgomo, go lemiwa ka dikgomo le batho. Gone yanong dilo di fetogetse ko senyesemaneng, go na le di-machinery le di-equipment tse e leng gore di ira temothuo e nne botoka le gore e nne.

Diyunibesithi tsa temothuo di ka abelana ka dibasari gore batho ba kgone go itse ka ga temothuo go ya le ko baneng le baagi ba ba ba di dikologileng.

Go ka nna le temothuo le dipolase tsa di-college tsa legae, kgotsa dikgwebo tsa temothuo di ka kgona go dirisana mmogo, ba hire batho ba ba tlhokang tiro. Mme di-college di rute batho ba ba senang kitso ka temothuo. Go ka nna botoka ba berekisana, gore ba nne le temothuo e e kgotsofatsang ebile e kgone go thusa le lefatshe ka dijo. Re kgona go imanufacturela dijo, re kgona go jesa mafatshe a mangwe.

Lefapha la temothuo le ka tlhotlheletsa ikonomi ya Aforika Borwa ka go jela dijela gore di ate, le gore go thapiwe batho, mme ba na le seabe sa gore go sa nne le bosenyi le gore ba rope batho ba e leng gore ba tle be ba tshwanetse ba dire mo dipolaseng tseo.

Go ya ka nna ba tshwanetse go ithuta ka go apara diaparo tse di maleba le go itshireletsa ko mosebetsing go na le dijalo tse e leng gore di a tlhaba ba tshwanetse go apara diaparo tse di tshwanetseng di lebane le gore ke tsa ko temothuong jaaka PPE.

Katiso e mosola kwa ditheong tsa temothuo, ke go ka patela ba bereki madi a bonagalang. Ba fe ba bereki marobalo a siameng, a sireletsegileng ka dinako tso tsotlhe, ebile ba apara diaparo tsa tshireletsego, ba ba fa le di-equipment-e tse di tlhokegang gona mo temothuong eo. Ebile ba fiwe le tšhono ya gore ba kgone go iketsetsa ba nne le dipolase tse e leng gore ke tsa bone. Gore temothuo e ate mo Aforika Borwa le bophara.

Ga se gantsi o ka bona basadi ba filwe ditšhono, tse di lekaneng le tsa banna mo temothuong. Ka gonne basadi gantsi ba tseelwa ko tlase, ga go tla mo dilong tse di tshwanang le temothuo, le go ka go nna le dipolasa.

Metšhini e ira maphelo a bone e nne botoka ka gonne ga go sa tlhole go nna le gore o na le go ikutlwa o tshwenyegile ka ntlha ya gore o tlhoka sena le se, o tlhoka ba bereki, le temothuo ga e tsamaye sentle. Yanong metšhini e, ke yone e kgonang go thusa balemirui, le go atisa dipolase tsa bona.

Ke karolo ya ko bopeng, e nnye mme e dirisa go thusa ka go itshedisa le go ithusa ikonomi ya Aforika Borwa nako nngwe o tla kry-a go sena mmopu, mme re tshwanetse gore re reke mmopu ko mafatsheng a mangwe. Nako e nngwe o tla kry-a bupi ba rona bo le mmala wa serolwana, ka ntlha ya gore ke bupi ba go tswa ko ntle, jaanong rona jaaka baagi ba Aforika Borwa ikonomi ya rona e fetogile tota go tlala seatla. Batho ba kgona go itirela, batho ba kgona go ijalela, batho ba kgona go nna le dipolase tsa bona, ba itiretse temothuo. Mme ba dire dikgwebo ka yona temothuo eo.